oko le, loo nto iqhelekile kodwa ke sinentlahla yokuba kukho i-airtime advance. Ukuphela kwedatha uyakwazi ukwelite i-airtime uphinde uthenge enye, okanye ke uba ikhona imalana onayo ebhankini, uyakwazi uye uphinde uyithenge idatha.

KuNetflix ndithanda ubukela uGilmore Girls, nditsho ndimphinda-phinde, ndimane ndimphinda-phinda. KuShowmax ke ndiye ndikhethe iinkqubo zalapha eMzantsi Afrika ezifana nooAdulting, noNganele, zonke ezi nkqubo wethu zalapha eMzantsi Afrika ezifumaneka phayana ndiyazithanda.

Ndingavumela zibe zine izixhobo ngoba ndifuna abantu bayifumane le nto ndiyenzayo. Ndingazama ukuba ixabiso lam libe phantsi kakhulu kodwa umvuzo walo ube phezulu, ukuze ikhuthaze abantu uba balisebenzise eli shishini lam.

Andiqondi ukuba ikhona ingozi ekhoyo ngoba iWi-Fi ngoku nedatha zizinto esesiphila nazo eziyinxalenye yobomi bethu. Abantu abadala kunzima zimbalwa izinto umntu akwaziyo uzenza ngaphandle kokuba asebenzise i-intanethi.

Tu, ayifikeleleki tu, iduru, amaxabiso aphezulu. Ayifikeleleki. Andiyazi kutheni sivumela ukuba sikhuthuzwe zezi network providers, ayifikeleleki idatha.

Ngabantu abangenayo indlela yokuba bazithengele idatha. Ngabantu abakhangela imisebenzi ekunzima nokuba bathenge ukutya kwezi ndawo basuka kuzo, bengasoze bakwazi ukuba bancame imali bathenge idatha. Ngabantu abadinga imisebenzi, ngabantwana abafundayo abanabazali abangakwaziyo ukubathengela idatha.

Ndingabhala ngebhola yomnyazi ngoba yeyona nto ithandwayo ngabantu baseMzantsi Afrika kunye nabantu basengingqini yam.

IWi-Fi esiyifumana ekuhlaleni indinceda kakhulu ngoba ndiyakwazi ukungena kwizinto zesikolo, ndijonge umsebenzi okufuneka ndiwenzile. Ndiyakwazi nokuyisebenzisa ndidawunlowude izinto endizidingayo esikolweni.

Ewe kubalulekile. Into nje ekufuneka yenziwe kukufundisa abantu, abantwana basebancinci bafundiswe ngobungozi beintanethi nezinto ezifumanekayo xa umntu efikelelela kwiWi-Fi, sibafundise nendlela elungileyo yokusebenzisa iWi-Fi. Kodwa kunyanzelekile and kubalulekile ukuba wonke umntu afikelele.

Ewe yingxaki ngoba loo nto ithetha ukuba asisafundi. Into edala uba kungafundwa kukuxhaphaka koomabonakude. Iindaba ngoku umntu akasenaxesha lokulifunda kwiphephandaba, apho angavele alayite umabonakude wakhe ayive yonke le nto afuna uyiva.

Iyaxhomekeka ukuba injongo yakho yokuyisebenzisa idatha yeyantoni, kodwa kum ndindim ayanelanga i-one gigabyte.

Ishishini lam ndingalithengela i-inverter, ndiye ndiqinisekise ukuba neWi-Fi yam yi-router ekwaziyo ukutshajwa isebenze ingakhange idibane nombane. Kodwa into ebalulekileyo endicinga ukuba ngundoqo, kuthenga i-inverter, ndiyithengele ishishini lam.

Ewe kulungile, ngoba umntu xa efuna ukusebenzisa iWi-Fi kufuneka ayenze ngenjongo, aye kwithala lencwadi. Ukuba ifumaneka kwisikolo jikelele loo nto ingaphazamisa abantwana ezifundweni zabo.

Zizawuhamba zisebenze kakhulu, iinkampani ezininzi zixhomekeke kuzo kwixesha elizayo. Kumashishini kuzawusebenza zona, abantu bangabi saqesha.

Andifane ndiyijonge kuba apha ekhaya sineWi-Fi engalinganiselwanga. Ngoku ke xa ndisendlini andinalo ixhala ledatha.